Oh, abantu abangootata badlala, nabantu abangoobhuti badlala indima enkulu kakhulu kube kaloku ngabo abajongayo umntwana ukuba unjani ehlathini, futhi ngabo abamane beyowujonga umntana ingaba useyifu. Ngabo abahamba nomntana. Zonke ezi ntsuku umntana ehleli phaa, ezi veki umntana ehleli phaya, ngabo abamane beyomjonga, bamane bemzisela izinto. Badlala indima enkulu kakhulu. Noomama ke ngapha nabo bayapheka. Zinintsi, zinintsi iindima ezidlalwayo, kodwa ke kakhulu kakhulu abadlala indima enkulu ngootata.

Ke bahlobo bam indlela yokunxiba kulo mcimbi ndinimema kuwo womtshana wam, umntu unxiba into ayinxibayo ngokwesiko lakhe. Thina sinxiba imibhaco abanye banxiba izidwaba, njalo njalo. Umntu ke aze enxibe ngokwekhaltsha yakhe. Enkosini

Kaloku isinxibo sebhinqa elitshatileyo siye sohluke kuba kaloku baye banxibe neqhiya, baye banxibe nezikhafu, banxibe amadakhi. Ngoku ke intombi engatshatanga ayinyanzelekanga uba iyinxibe iqhiya, uba iyafuna iya ngentloko esifihlweni. Ayinxibi sikhafu, ayinxibi madakhi, inxiba nezinto ezimfutshane intombi engatshatanga xa isiya emngcwabeni. Otshatileyo ke akakwazi ukunxiba iinto ezimfutshane, zonke izinto azinxibayo kufuneka zibe sezantsi kwedolo ukukhombisa intlonipho.

Ndiye ndidlale indima yokuklina, kline indlu, sikline neyadi. Sipheke, senzele abantu iti, siphakele abantu, yonke iinto ezinjalo.

Laa nkukhu kuthiwa ngumleqwa ke zihlobo zam yilaa nkukhu uye uthi xa uyipheka uyipheke ixesha elide, inamathambo aqinileyo awomeleleyo. Futhi inencasa kakhulu ayifani nale inkukhu yesilungu, ezi sizithengayo eQonce. Yona yinkuku oye uthi uzifuyile yona ekhayeni, ayifani nezi sizithengayo ke kudala zityiwe yifriji zenziwe nangemitshini.

Ndicinga ukuba amalungu osapho aye angaboni ngaso linye kumcimbi wezemali. Umhlawumbi, umzekelo, omnye athi intente iduru. Hayi, intente ibize one point five kanti intente ibize one thousand, uyibile ke ngoku laa five hundred. So, abantu baye ke ngoku balwe ngenxa yezizathu zemali xa kukho umsebenzi womngcwabo, kakhulu kakhulu into elwisayo yimali. Isizathu saloo nto ke bubuqhetseba nobuqhophololo apha ebantwini.

Indima edlalwa ziinkosi ezilalini ndicinga ukuba kukujonga ukuba abantu baphephile na elalini yakhe. Futhi ingaba iiprojekthi ziyaza na, iinkonzo ezirayithi ziyaza na ebantwini.

Ndicinga nguLimise, kuba kaloku yena akafikanga apha ekhaya walimisa ikhaya. Ufike walichitha waxabanisa, abantu abavani ngenxa yakhe.

Indima esiye siyidlalelwe ngamakhwenkwe ekuphekeni, ekulungiseni ukutya, aye abase bapheke ke abafazana noomama. Xa kugqitywa phekwa kuye kuphakwe ke ngoku. Xa kuphakwayo kufuneka kuhanjisiwe ke ngoku izitya ebantwini, siye sicele ona amakhwenkwe uba asihambisele ke izitya ebahlalini.

Ndingathi xa ndibacaciselayo ndibacacisele ukuba ke lo msitho wokwaluka komtshana, womgidi womtshana, kukususa umntana ebukhwenkweni okanye mandithi kukususa ikwekwe ebukwekweni ingena ke ngoku isigaba sobudoda. Itsho ukuthi ke ngoku loo nto kulapho ke ngoku azokwazi ukuthini, abe kanti ke ngoku uzawukwazi ukumela ikhaya, uzokwazi usebenza.

Hayi, ndingakhe ndifune ukuya phaa esikolweni, ndifike phaa esikolweni ndibabuze ootishala ukuba xa ngoku besenza ngolu hlobo benza ngalo bafuna kwenzeke ntoni. Kuba kaloku abantwana bethu sifuna bazingce ngolwimi labo bangalufihli, bangayifihli into abayiyo. Ngoku xa bengafuni uba abantwana bethu bathethe ulwimi labo bafuna kwenzeke ntoni, bafuna sithini? Abantwana bethu balibale ngelwimi labo, okanye kufuneka kutheni na.

Abantu abangamadoda baye bayosithezela iinkuni baphinde basibasele umlilo for ukupheka ukutya babe kanti bagqibile. Enye nenye iinto ke ziye zenziwe ngabantu abangoomama ukulungisa ukutya.

Indlela yokubonisa uluntu kutshanje kukumnceda umntu, umncede. Mhlawumbi umntu uyagula ufuna umbizele iambulensi, umbizele iambulensi. Okanye kuyatsha umncedise ucima, izinto ezinjalo.